Mina ndzi vona nga ku loko ko va na ti backup leswi swi endlaka leswaku Wi-Fi kumbe ku seketela Wi-Fi leswaku yi kota ku khoma kahle hikuva nkarhi wun'wanyana u kuma ku u endla mihakelo kambe Wi-Fi a yi khomi kahle leswi swi nga ta endla ku Wi-Fi ya hina yi khoma kahle i ku va ku engeteriwa tiphowulo hinkwako emadorobeni ku engeteriwa na ti satellite.

Mina ndzi tsakela swihangalasamahungu swa le ka inthanete hikuva nkarhi wun'wana na wun'wanyana hi kuma mahungu yo hambanahambana hinkwaswo leswi endlekaka hi minete ematikweni hi va hi swi kumile hi hikuva phephahungu ri ti yimela leswaku mina ni ya xava nkarhi wun'wani u kuma ku mali yo xava a ni na yona kambe loko inthanete yi tshama yi ri kona ndza swi kota ku va ndzi vona mahungu nkarhi wihi na wihi lowu ndzi wu lavaka.

Mina ndzi tsakela mahungu yo hlaya eka inthanete hikuva nkarhi wihi na wihi loko ma karhi ma ma vekiwa mahungu ni kota ku ma vona hi minete hi minete naswona swa ndzi vevukela ku tlula loko ni fanekele ni ya xava phephahungu hikuva nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku ndzi pfumala mali kambe loko inthanete yi ri kona na swi kota ku cheka swa mahungu nkarhi wihi na wihi.

Swiphiqo leswi swi nga kona hiloko inthanete yi nga ri ku tirheni swivula leswaku vona va ta kavanyeteka ehenhleni ka tidyondzo ta vona ene leswi swi ta va na switandzhaku ehenhleni ka mimbuyelo ya tidyondzo ta vona.

Ndzi nga n'wi lemukisa na ku n'wi dyondzisa leswaku loko a tirhisa data ya Wi-Fi a yi tirhisa ehenhleni ka swilo leswi eka siku ra mundzuku swi nga ta kota ku n'wi pfuna hi vumundzuku bya yena.

Mina ndzi hlawule ku tirhisa netiweke ya telkom hikuva laha ndzi tshamaka kona ya khoma naswona madurhelo ya yona ya data ndzi lemukile leswaku ya olovile naswona a ya ya xaveka.

Swikolo swi nga endla mihlangano ya leswaku vana va kota ku dyondzisiwa hi timhaka ta AI leswaku vana va kota ku lemukisiwa hi matirhelo ya ti AI va nga endla ti program leswaku a hi nge hi siku ra so so hi ta va hi hlangana tanihi xikolo kutani leswaku mi kota ku dyondzisiwa hi matirhiselo ya AI.

Hi loko tiko ri ta hlaseriwa hi vuvabyi bya COVID-19 loko swi ti swi tivisiwa eka xiyanimoya xa Munghana Lowunene hi leswi nga endla leswaku swilo leswaku khumba etiko hinkwaro hikuva tiko hinkwaro a ri khumbeka hikwalaho ka xingungumana lexa COVID-19.

I ta xingungumana lexi xa COVID-19 lexi nga tshama xi tivisiwa eka Munghana Lowunene FM laha a va tivisa hi ta xingungumana lexa COVID-19 endzeni lexi nga endlaka tiko hinkwaro ri khumbeka tiko hinkwaro ri va na ku chava tiko hinkwaro ri va na ku va ri twa kuvava endzeni ka mimoya.

I ku va va tirhisa netiweke ya ya telkom hikuva netiweke ya telkom hi yona leyi antswaka lomu hi tshamaka kona naswona yi tshama yi khomile inthanete a yi na swirhalanganyi kumbe swiphiqo swo karhi ehenhleni ka yona.

Wi-Fi ya vona a yi nge vi na matimba naswona yi ta va yi karhi yi tikeriwa hikwalaho ka va yi khoneketile e vanhu vo hlayanyana endla hi ka Wi-Fi yin'we ene yi ta endla leswaku rivilo ra leswi Wi-Fi yi tirhisaka xiswona yi va yi nga ri na rivilo yi vatirha hi ndlela yo nonoka swinene.

Hi loko vanhu va tirhisa eWi-Fi naswona loko data ra ya ti app yi karhi yi tirhisiwa hi ndlela ya ka yi nga ri yona swi hetelela swi va na ntshikelelo ehenhla ehenhla ka ti datara ta ti app.

Ndzi nga va hlamusela hi ta xiphiqo ta leswaku inthanete ya mina ku na nkarhi wun'wanyana yi e tirha slow naswona nkarhi un'wana u kuma ku a yi khoneketi hi leswi ndzi nga ta va vutisa ku ri xana u nga va ku ri yini xiphiqo lexi endlaka leswaku inthanete ya mina yi tirha slow naswona nkarhi wun'wanyana loko hikuva khoneketa yi nga khoneketi.

U kuma leswaku Wi-Fi ya mani na mani loko yi ta ku tirhela kahle hi loko u ri kusuhi na yona kambe loko u ri kule nyana u kuma leswaku yi se loko a yi khoneketi swona naswona nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku a va tirhisi netiweke leyi nga kahle va tirhisa netiweke leyo kuma ku ri nkarhi wun'wani ya karhata hikuva yi khoma.

Mina ndzi vona ya nga ri ya nkoka naswona a swi pfuni nchumu ku va hi hlaya hi ta vanhu lava dumeke ku nga ri timhaka leti humelelaka etikweni ni vona swi nga ri na nkoka ehenhleni ka maphephahungu naswona ni vona ingaku vanhu lava dumeke va na ndhawu ya voho ehenhleni ka swa ku hangalasa mahungu laha timhaka ta vona ta hangalasiwaka kona handle ka ku va va hangalasa ka phephahungu eka phephahungu hina hi lava ku vona mahungu lama endlekaka etikweni naswona mahungu ya nkoka ni vona ku va va paluxa swilo swa vanhu lava dumeke ndzi vona swi nga ri na nkoka ngopfu.

Swi nga ri na nkoka hikwalaho ka leswaku ku va hi paluxeriwa hi vanhu lava dumeke ehenhleni ka maphephahungu a swi hi pfuni nchumu hina evuton'wini kambe va fanele ku va va paluxa eswilo leswi swi nga swa nkoka leswi pfunaka mani na mani evuton'wini.

Phephahungu i phephahungu phephahungu ra hambane na magazini phephahungu i phepha leri humaka siku na siku naswona magazini i nchumu lowu nkarhi wun'wanyana swi teka nkarhi ku va u kota ku huma a hi nchumu lowu nga ta wu tsala namuntlha u huma namuntlha kambe phephahungu wa swi kota ku va u kuma mahungu eka siku ra namuntlha kutani u matsalwa ya huma eka siku ra mundzuku phephahungu i xilo lexi hi xi hlayaka siku na siku xi huma ka siku ni rin'wana na rin'wanyana.

Nkarhi wun'wanyana a swi na vuhlayiseki bya kahle hikuva naswona a swi na swihundla hikuva eka nkarhi wun'wanyana va paluxa timhaka ta hina eka ti inthanete naswona u kota ku kuma ku nkarhi wun'wanyana ku hume xihundla xo karhi lexi endlaka leswaku xi ya xavisa evanhu vo karhi naswona xi heta xi endla leswaku vanhu van'wanyana va tihlasela kumbe ku va va commit-a leswi hi swi vitanaka ti suicide hikwalaho ka mahungu lama hangalakaka eka inthanete.

Va nga hamba va endla vuyimbeleri bya vona va endla tivhidiyo na ku va va endla ti content eka tipulatifomo hinkwato ta ti inthanete.

Mina ni rhandza ngopfu ta mabindzu hikuva yi hi kombisa hi ta maxakaxaka ya mabindzu lawa u nga hetelelaka u vhe u hlawula ri rin'we ra mabindzu ya leswaku na wena u kota ku va u ti u ti humelerisa rona evuton'wini naswona ri endla leswaku munhu a va na na ntlhontlho wa ku va a dyondza hi tamabindzu hi yo mhaka ndzi rhandza tamabindzu naswona swi ndzi endla leswaku na mina ekusuhi rin'wani ra masiku na mina ndzi navela ni va na ntlhontlho wa ku va ni fana na vanhu lava va endlaka mabindzu.

I ku va va burisana hi ta matirhiselo ya thekinoloji lama hambanahambaneke naswona hi swi kuma eka inthanete u kuma ku ku na mbulavulo kumbe mbulavurisano wa leswaku hi xihi swa nkoka leswi thekinoloji yi nga le ku swi endleni eka masiku yalawo i ncini xilo xa nkoka lexi hambanaka lexi thekinoloji yi nga le ku xi endleni hikuva yi hluvukisa vanhu i vutomi bya vanhu.

Mina ndzi tiva Munghana Lonene FM.

Ku nga ha va ku ri na ti-chanele ta ku va ti hlohlotela hi ku dyondza ntsena laha ti kombaka na ku pfuneta e vana va swikolo hi swa tidyondzo loko vo endla ku va ku ri na yona swi nga pfuna ngopfu hikuva vana va nga tikuma va karhi va dyondza hi swo tala hi swa vutomi.

Nkoka wa leswaku tilayiburari ti va na Wi-Fi hileswaku loko va karhi va lavisisa vulavisisi lebyi va byi lavaka kutani va nga byi kumi endzeni ka tibuku va swi kota ku va va khoneketa tifoni ta vona va kota ku secha eka ti-Google.

I xitori xa ku fana na Muvhango na xitori xa ku fana na Scandal laha nkarhi wun'wanyana va hoxaka na vanhu vo vulavula Xitsonga ndzi titwa ndzi ti nyungubyisa hi swona loko ndzi twa ririmu ra hina ri vulavuriwa eka mavonakule ndzi swi vona swa ku na hina hi tekeriwa enhlokweni ndzi twile swi ndzi tsakisa swinene.

Ku engetela data ya mina hileswaku ndzi fanele ni engetela data ya mina leswaku ndzi kota ku va ndzi tirhisa inthanete hikuva handle ka swona ndzi nga ka ni nga swi koti naswona ndzi nga ha endla nkarhi wun'wana na wun'wanyana lowu ndzi wu lavaka naswona loko data ya mina ku ri siku ro karhi hi expire hi yona ni nga kota ku ndzi swi endla na swona.

Nhlokomhaka leti vanhu va nga bulaka hi tona eka swihangalasamahungu eka nkarhi wa sweswi i ku va vutomi bya vaxisati byi va byi ri nghozini a ha ha hlayisekanga leswi hi swi vitanaka e gender base, gender violence, Gender-Based Violence laha va xisati eka siku na siku va fanele va tshama va chuhile ku ri ku nga endleka yini na yini hi vutomi bya vona a ya ha hlayisekanga.

Ina tinsimu ta masiku lama a ta ha ri na dyondzo to tala ta tona ti tale ku rhuketela ti tale nhlamba hi yo mhaka tin'wani ta tona a ti fanelanga ti yingisela hi vana hikuva swi endla leswaku nhlamba yi kula evuton'wini kambe loko ku ri nkarhi luwa wa khale ti tinsimu ta khale a ti va na dyondzo eka vana a ti va na ku va ti va tsundzuxa ta sweswi a ta ha tsundzuxi.

I ku va mhangu ya wena yi tivisiwa ehenhleni ka xiyanimoya leswaku loko ku ri na vanhu lava lavaku ku mi pfuna va kota ku mi pfuna hi ndlela ya kahle naswona va nga landzelela swilandzeleriso swo ndlela yo karhi ku va va kota ku mi.

Nkarhi wun'wanyana ku hangalaka hi swa hi va vuvabyi bya swin'wanyani swa mukhuhlwana laha va ngo swi ku dlayeteleni ka vanhu nkarhi wun'wana u kuma ku swi helela emoyeni u nga swi tivi swa ku swi swi te kanjhani nkarhi wun'wana u kuma ku laha wena a wu langutele ku va na ku va u chuhile kambe swi hetelela swi helela moyeni swi va swi nga ha ri kona.

Ya pfuna swinene hikuva eka masiku lama loko u lava ntirho nambara ta wena ti va ti ri kona eka CV ya wena naswona loko va lava ku va va ku vitana for ku va va ku endlisa ti-interview va fonela riqingho ra wena naswona loko u va u kumile ntirho va fonela riqingho ra wena ku va va ku lemukisa hi swona se foni yi na nkoka eka minkarhi ya.

Ndzi nga n'wu kombisa hi laha vana va xikolo va hluphekaka ha kona hikuva van'wanyani va vatswari va vona va na vusweti va nga ka va nga swi koti ku va va va xavela data kambe loko ku va ku ri na ndhawu yo karhi kumbe community hall kumbe layiburari laha ku va ku va na Wi-Fi ku ri vana va swikolo va kota ku pfuneka kona hi swin'wana swa swona leswi swi nga ta endla leswaku community ya hina yi kula naswona lava lavaku mintirho laha va nga heta swikolo na vona va ta kota ku pfuneka hikwalaho ka Wi-Fi leyi.

Cloud Computing hi leswiya swa ku va loko u karhi u hlayisa data ya wena ya swa tikhumpyuta hileswaku yi hlayiseka emoyeni naswona swi endla leswaku nkarhi wihi na wihi loko mi lava ku va mi yi mi mi kuma vuxokoxoko byo karhi lebyi mi nga byi vekisa eka malembe lama nga hundza mi kota ku va mi swi kuma hikuva i i nchumu lowo wu hlayisaka swilo eka eka eka eka ka mpfhuka wo karhi handle ka ku va leswaku yi hlayisiwa endzeni ka khompyuta hikuva tikhompyuta ta onhaka naswona ka Cloud Computing nkarhi wihi na wihi hambi swo heta malembe mangani kutani wa swi kota ku va u swi kuma

Eka masiku lama e phephahungu ni vona ri nga ha bohi ngopfu hikuva mahungu ya haxiwa nkarhi na nkarhi eka swiyanimoya eka mavonakule laha vanhu va kumaka timhaka ta mahungu nkarhi wun'wani na wun'wani.

Pulatifomo ya mahungu ya mahala ndzi vona nga ku hi yona ndlela ya kahle leswaku vanhu va kota ku va va na ku kuma timhaka ta ndhawu ya vona.

Ririmi ra Xinghezi na tindzimi letin'wanyana hi tona leti nga ta landza i ku ririmi ra Xingezi laha mani na mani a kotaka ku ri ku va a ri vulavula a ri fani na loko hi vulavula tindzimi letin'wanyana.

Ina ku fana na film ya ku fana na Tsotsi leyi nga act-iwa khale nyana hi yin'wana ya tifilimi leti nga wina e ti-awards.

Ina swa fana mara swi hambana ntsena ku va pulani ya data ya nkarhi na nkarhi u boheka ku xava nkarhi un'wana un'wanyana mara data leyi nga cheriwa yi cheriwa nkarhi wa yi one ntsena.

I ku va u ya eka xiyanimoya na mavonakule ku va u ya kombela kona hi tona tipulatifomo tin'wana leti u nga kotaka ku kombela eka Afrika-Dzonga.

Loko data ya wena yi herile u boheka ku xava yin'wanyani hikuva yi nga ka yi nga ha ku nghenisi eka inthanete.

Ndzi vona swi ri na nkoka hikuva hi huma eka mimiti yo hambanahambana yin'wanyana va swi rila swinene kambe loko Wi-Fi yi ri kona elayiburari yi ta endla leswaku vana van'wanyana va kota ku fikelela ku endla swilo swa vona swa tidyondzo handle ka ku va va kavanyetiwa hikuva va pfumala data.

Mahungu lama kandziyisiweke swi pfuna na ku endla ku vaaki va tikuma va hlaya mahungu lamaya ya va ka ya ri ya ntiyiso naswona leswi swi ta endla ku ku va na na ntiyisiso wa vukambisi bya mahungu yo karhi lawa va ma hlayeke.

Ka va khumba vanhu vo tala ngopfungopfu eka vanhu lavakulu hikuva nkarhi wun'wanyana a va na byona vutivi bya thekinoloji, naswona ku va va kuma phepha leri phephahungu leri nga kandziyisiwa a ri endla leswaku vona va tshama karhi va tiva hi ta mahungu hinkwawo lama ma humelelaka etikweni naswona loko thekinoloji va nga ri ku yi tiveni swona leswi ta endla leswaku va kayivela eka mahungu.

Ndzi vona ingaku ya nga hanya kahle hi tlhelo ra leswaku nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku eswikolweni va lava mahungu yo karhi lama ka ma nga kandziyisiwa leswi swi ta endla swa ku ya va ya ha ri ya nkoka evuton'wini bya mani na mani, because hikuva exikolweni loko vo va lava mahungu lama kandziyisiweke tana na xitori wa swi kota ku va u landza phephahungu u leswaku u kota ku ku ku hlaya kumbe ku ku ku ku u heleketa mintirho ya wena xikolo hikuva u ri na seketelo wa ku huma eka phephahungu, hikuva eka xidijitali vo hlaya ntsena mahungu swi hundza kwalano kambe phephahungu u tata ku vona maphepha na ku va u endla nseketelo wa wena.

Hi leswaku u kota ku va u tirhisa Wi-Fi ya wena hi vukheta naswona na loko ku ri ku na vanhu lava yi tirhisaka va nga koti ku vava ku hetela e data ya wena leyi nga kona eka Wi-Fi ya wena leswaku na wena u kota ku yi tirhisa.

E-e a swi endleki sweleswo loko data yi hundzele hi nkarhi a ya ha tirhi, loko data yi i hundzeriwe hi nkarhi a ya ha ri na matimba ku va yi tirha ende na mali ya wena va nga ka va nga ha ku vuyiseli hikuva hi wena u nga va ka u nga yi tirhisi.

I ku va u tirhisa data hi ndlela ya vukheta swinene leswaku siku na siku u kota ku tirhisa data ya wena u nga tirhisi data ya wena hi mpimanyeto wa le henhla swinene.